Uma wenza ukudla okuhlobene nesintu, kubalulekile ukuthi uhloniphe ngoba uma wenza lokho kudla kumele wenze isiqiniseko ukuthi kusayiyo le nto eyaziwa emandulo kanti futhi kusayiyo le nto ezofundwa ingane encane elandelayo ngakusasa ukuthi lokudla kwesintu kwenziwa kanje, futhi uma sewuqedile kubukeka kanje. Kubalulekile kakhulu ukuthi ukuhloniphe ukudla kwesintu kudla kwamasiko ukuze kuzoqhubeka ngey'ngane ngey'ngane ney'zukulwane zey'zukulwane.

Ukuba abantu abakholelwa kulezi nkolo ezihlukile bayahluleka ukuqondisisa ukuthi emphakathini amasiko akhona ahlukile kunawabo. Futhi angeke wasishintsha lokho ngoba sikholelwa komkhulu bethu abangasekho kokhokho bokhokho bokhokho. Uma silahla lelo siko kofana nokuthi silahla amakhaya ethu. Yilokho abangakuqondisisi ukuthi amakhaya ethu akhule aba mangaka, izimo zokukholela kwindabuko kamoya.

Lokhu kungashintsha imiphakathi ngokuthi abaningi okuwumsebenzi wabo ukuthi belungise izingubo zesintu bayozuza imali eningi. Kanti emiphakathini izingane ezincane ziyothola ulwazi nokufunda ukuthi izingubo zesintu kahle kahle zigqokwa kanjani futhi zibaluleke ngani. Kanti futhi nabantu bayohlezi bazi ukuthi ngoba begqoke lezi ngubo zesintu zibaluleke ngani futhi usuku oluthize olokubungaza into ekanje.

Kuhlukile ngoba abanye bezizukulwane bakhulele khona emakhaya abanye beze izizukulwane bakhulele emadolobheni. Singasho ukuthi uhafu uyaqhubeka nesintu abanye abaqhubeke nesintu kodwa uma bebuya emakhaya ngoba phela sonke sivele emakhaya bayakwazi ukuthi beqhubeke beziqhaza ngesintu sabo befake imvunulo befake izimbatho zesintu bedle imiqhele bephuze obokaMageba utshwala.

Amaholidi enkolo abaluleke kakhulu futhi adlala indima enkulu ngoba asikhumbuza emuva lapho esisuka khona. Akhumbuza loyo mntwana asele yedwa ongena gogo ukuthi benginogogo futhi wayesigqoka izinto izimbatho ezikanjena. Yingakho futhi ayasikhulisa ngokuthi sihamba sifunde ukuthi isintu sethu sikanjena futhi sihamba kanjena. Angeke sihambe silahleka endleleni kusakhona lawo maholidi.

Kubalulekile kakhulu ukuthi abagqugquzeli beyibheke indlela ababeka ngayo ukudla kwesintu ezinkundleni zokuxhumana ngoba le nto ihambisana nenhlonipho ukuthi ukudla kwesintu kuba kanje futhi uma sekuphekiwe kwaphela kuba kanje. Kanti futhi nengane leyo ebuka kwi-inthanethi ngakusasa ey'nkundleni zokuxhumana izokwazi ukuthi ukudla kwesintu kuqhubeka kwenziwa kanje. Hhayi ukuthi yenze ngendlela yazo. Yingakho kubalulekile ukuthi indlela ababheka ngayo ibaluleke ibe nokuhlonipheka.

Isiko libangcwele ngokwazi ukuthi umfana ufundiseke kahle ngamasiko akubo. Uyazi ukuthi njengamanje ngoba isikhathi sokuba umfana kuyofika isikhathi lapho ayoshintsha khona abe ngowesilisa, abe yindoda. Lapho izimo azisafani futhi ney'mfundiso oway'thola uwumfana sekumele ziqale zisebenze. Ngakho-ke lokho kuyaligeza isiko libe ncwela ngoba umfana utshengisa ukukhula futhi utshengisa ukuthi uyaqondisisa manje ukuthi sekwesinye isigaba sempilo lapho inhlonipho nokuzithoba nokumazi omunye umuntu sekubaluleke ngempela ekwakheni ikhaya lakhe.

Kubaluleke kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi uyasiqhaza futhi uyabungaza ngesiko lakho. Kutshengisa ukuthi uyalithanda futhi uyalihlonipha.